Ewe, ikhona imisebenzi yokuzonwabisa eyahlukileyo ethandwayo kwaye eyenziwa ngabantu apho ndihlala khona. Imidlalo yebhola ekhatywayo idlala indima enkulu kwimimandla emininzi. Abantwana nabantu abaninzi badla ngokudibana kwiindawo ezivulekileyo bedlala ibhola njengenxalenye yokuzonwabisa kunye nokwakha ubudlelwane phakathi kwabo. Kubakho nokhuphiswano kwezomculo apho kubakho amaqela ngamaqela umculo ekhuphisana ngezomculo, kuye kubekho namabhaso akhutshwayo kwiqembu elithile elithe laphumelela kolu khuphiswano.

Ukuba bendinganethuba lokongeza umthetho omtsha kwimithetho yebhola yomnyazi phantsi kwe-FIBA bendingongeza ibhola ephindwe kabini, i-double position rule. Ukuba iqela elinye liphumelele ibhola egqubayo ekuqaleni komdlalo liya kuphulukana namathuba okubamba ibhola ekuqaleni kwesiqingatha sesibini. Kodwa uba umdlalo udlulela kwi-overtime iqela elingayifumenanga ibhola ekuqaleni kwesiqingatha sesibini lifumana ithuba lokuqiqa kuqala.

Ukuba ungumlandeli webhola yomnyazi ungasebenzisa umfanekiso womsebenzi obalulekileyo kule ndawo yokuhlala ukuze ucebise abantu abadala abangabafazi ngemicimbi yempilo yengqondo. Nazi ezinye izimvo zemisebenzi yokuzonwabisa, ukuzivocavoca njengokuhamba, umjikelo okanye ukwenza imisebenzi yezemidlalo efana nokuphosa ibhola nokuphucula umphunga kunye nempilo yengqondo. Izifundo ezilula ezifana nokudlala ibhola yomnyazi zidlala indima enkulu ekubeni isimo sengqondo isilungise.

Ngokoluvo lwam, impumelelo enkulu kwezemidlalo eMzantsi Afrika kule minyaka ingamashumi amabini adlulileyo ibingoweqela lethu lomdlalo wombhoxo iSpringbok kwiNdebe yeHlabathi yeRabhi ngo-nineteen ninety-five, ngo-two oh seven nango- twenty nineteen. Uphumelelo lweSpringboks ngo-nineteeen ninety-five lwaba yinto enkulu kakhulu ngoba kwenzeka emva kokuphuma kwenkululeko yezentlalo eMzantsi Afrika. Yenza uphumo ogqithisileyo umnqweno wombutho wethu wokuhlala ndawonye emva kokuphuma kwe-apartheid. Uvavanyo lwezemidlalo lweza nezinto ezibalulekileyo.

Ukuba ndinokuchitha usuku kunye neqela lezemidlalo loMzantsi Afrika ndingakhetha iSpringbok, iqela lemidlalwana yerabhi. Ndithanda indlela abaphosa ngayo kwaye indlela abaqinisekisa ngayo impumelelo kumjikelo omkhulu. ISpringbok sibonisa umoya wokubambisana, amandla kunye nokuphumelela kwimijikelo yehlabathi. Iqela lerabhi liye ladlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni umphakathi kunye nobunye kwiimeko ezininzi kwaye umntu angafunda izinto ezininzi ngokuqhubeka komsebenzi wabo.

Bakhona abanintsi endingathanda ukudibana nabo kodwa ukuba nomphumela wokukhetha ndingakhetha uThabang Moeketsi, umphosa ohloniphekileyo wezemidlalo. Ndingathanda ukuhlangabezana naye ukuze sixoxe ngempumelelo yakhe kwi-basketball yoMzantsi Afrika kwaye ndifunde ngamava akhe indlela adlale ngayo kunye neenjongo zakhe zokuphuhlisa umphosa wokuthatha umphosa we-basketball yelizwe. Ndingathanda ukuchitha usuku kunye nomphosa ngendlela efanelekileyo sihambe sithathe isixeko sixoxa.

Ukuba ndingumkhokheli woluntu kwaye amantombazana akwishumi elivisayo acele iingcebiso zokuzonwabisa ngexesha leeholide zesikolo ndingacebisa imisebenzi elandelayo. Le misebenzi ayinakubanceda kuphela ukuba bonwabe kodwa inokuba nefuthe elihle empilweni yabo, engqondweni nasemzimbeni. Imidlalo nemidlalo yeqela enjengebhola yomnyazi ingabanceda ukuba basebenze kunye baziphathe kakuhle kwaye baphucule impilo yomzimba. Ukufunda izakhono zobomi ezifana nokupheka, ukusonta nokuthunga oku kunganika amantombazana amathuba angaphezulu kwixesha elizayo kwaye kube luncedo kubomi babo bemihla ngemihla.